Nṋe ndi shavha u vhudza vhathu mazwifhi thi a thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ya u vula karaṱa kana garaṱa yanga ya u thoma ya tshikolodo, sa izwi nyimele ine ndavha khayo i sa tendeli u vula garaṱa ya tshikolodo.

Nṋe a thi a thu ḓi wana kha vhutshilo ndi tshi kho vula garaṱa ya tshikolodo, garaṱa dza tshikolodo vho a thi na kha vhutshilo saizwi ndi sa shumi na nṋe ndi muṅwe wa vhaswa vhane a vha na mushumo vho dzula na digirii hayani.

Nṋe muthu ndinga mufha ngeletshedzo ya uri garaṱa ya tshikolodo i ṱoḓa ni tshi khou shuma hone muthu ha sokou vula vuwa ari u kho yo vula garaṱa ya tshikolo, u tea u vha a na mushumo na yo heyo garaṱa ya tshikolodo.

Ndi vhona uri zwithu zwi re zwa ndeme musi ndi tshi yo vula garaṱa kana u ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo, ndi tea u thoma nda vhambedza masheleni mbadelo ya masheleni uri ndi i badelisa hani hani, zwine zwavha zwa ndeme ndi uri iyo garaṱa ya tshikolodo nga murahu ha tshifhinga tshingafhani ndi ḓo vha ndo kona u i u i badela. Ndi zwifhio zwine kana ndi vhufhio vhukando vhune garaṱa iyo kana bannga iyo ya ḓo ndzhiela musi ndo balelwa u badela zwikolodo zwavho.

Ndi vhona uri zwithu kana maga a musi u tshi kho ita garaṱa ya tshikolodo kana u kho ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo, ndi musi wo to ya banngani ngauri zwithu zwa internet azwi thembisi. Muthu uri a yo pfesesa zwavhuḓi ndi musi o ya banngani, ngei banngani vha to muṱalutshedza nga mulomo wa muṅwe muthu ono fana na ane uri a pfhesese, ngauri zwa inthanethe vhunzhi ha vhathu tshikhuwa tshi a ri fhufha.

Vhunzhi ha vhathu vhathu vha ne vha vhathu.

Akhaunthu ya diphosithi u ya nga ha nṋe, ndi vhona unga ndi akhaunthu ine hu vha hu tshi kho to dzhena tshelede dzi bva kha vhathu vha vha vho fhambananaho, a i fani na akhaunthu ine wa vha hu tshi kho to i shumisa u vhulunga tshelede fhedzi. Akhaunthu ya diphosithi ya u debositha ndi ine wa kona u ya u renga zwiḽiwa, zwiambaro, zwi thundu dza nnḓuni wa ita zwithu zwo fhambanaho ngayo a i fani na heyi ya u vhulunga tshelede ngori heiḽani ya u vhulunga tshelede a i na khadi vhunzhi hadzo a dzi na khadi ivha i akhaunthu yo to vulwa u nṱha ha akhaunthu ya u diphositha.

Zwithu zwine zwa thusa kana zwithu zwavhuḓi nga ha u u dibosithela ṅwana tshelede kana u vhulungela ṅwana tshelede musi a tshe muṱuku, zwi muthusa musi vhone ariri vhono fhira shangoni houḽa ṅwana heiḽa tshelede u a kona u ya phanḓa ngayo zwikoloni sa izwi tshelede ya NSFAS i sa waniwi nga ṅwana muṅwe na muṅwe naho u tshi tende mulayo tshi tendela uri u i wane wa fhedza u sa kho i wana. So ndi heiḽa tshelede ine vhone vha vhulungela ṅwana wavho musi a tshe muṱuku i muthusa uri a ye tshikoloni ṅwana muṅwe a re na muhumbulo arali a kho pfha uri zwa tshikolo zwo bala u a kona u thoma ngayo bindu ḽine matshelo a ḓo kona u tshila ngaḽo ḽi ne a ḓo siela na ḽi na ene u ḓo siela vhana vhawe.

Nyimele ya u vula diphosithi ya u dzudzanya zwithu zwa muthu u swika a tshiyo fhedza, muthu u ṱuwa banngani o fara bammbiri ḽa maḓi arali vha mu dzulwa ḓoroboni kana luṅwalo lwa musanda lwa u sumbedza zwi thusa uri hu kone u ḓivha uri vhone vha dzula gai tshitentsi kana nomboro ya nnḓu yavho i ri mini, vha ṱuwe vho fara na basa yavho na tshelede ṱhukhuṱhukhu ya diphositha musi vha tshi fhedza u u ita kha u vula akhaunthu ya diphosithi.

Zwa u vhulunga tshelede, musi u tshi khou vhulunga tshelede nga ngomu ha akhaunthu heiḽani wo amba uri heyi tshelede ndi ḓo i bvisa nga murahu ha tshifhinga tshingafhani.

I vhuyelwa nga nḓila dzi tevhelaho, musi muthu a tshi kho vhea tshelede ya dibosithi kana yo dzudzanywaho, bannga huna tshelede ṱhukhuṱhukhu ine ya i dzhia kana ine ya i ṱusa kha heiḽa tshelede ya uri heyi ndi ya bannga, zwine ṋamusi vha zwi vhidza uri ndi dzi tshadzhisi. Heiḽa tshelede i vha i kokodza ṅwedzi muṅwe na muṅwe ṅwedzi muṅwe mathomoni a ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Ri kona u ita zwithu zwinzhi nga founu zwi fana na u badela vhudzulo hune ra dzula hone, u badela maḓi vhathu vhane vha dzula dzi ḓoroboni vhane vha badela maḓi, ra kona u renga miḓagasi nga dzi founu, ra kona u badela dzikhadi dza mashophoni kana dzi garaṱa dza mashophoni. Zwi thusa uri kha uri kha vhathu havhaḽani vhane vha ri vho ya mavhengeleni vha soko thoma u tou tama zwithu wa wana uri u kho fhedza u tshi kho shumisa tshelede kha zwithu zwine a zwo ngo tea wa litsha u ita zwezwi wa vha u kho tea u ita zwone wa dzhia zwi sinaho mushumo.

Miṅwe miṱa yo vha i tshi ḓo i shumisa u thoma mabindu vhaṅwe ndi vhu nwa halwa ngayo vha omba gologodo, zwi bva kha uri ri muhumbulo wa muthu u khou humbula zwifhio muthu u kho ḓi u khou humbula a tshi khou humbulela na ḽa matshelo naa kana u khou humbula tshetsho ukho humbulela tshetsho tshifhinga naa.

Nṋe musi ndi tshiyo vula khadi ya bannga tshithu tshe tsha to ṋea fhulufhelo uri ndi yo vula khadi yeyo ya bannga ndi nga murahu ha musi vhabebi vhanga vha tshi mmbudza uri tshifhinga tsho swika ndi khou aluwa ndi tshi ya phanḓa a thi khou humela murahu ndi kha ḓi tea uya tshikoloni. Tshifhinga kha vhone tsho swika tshori vha thome u vhulunga tshelede yanga vha tshi kho i vhulungela kha bannga yanga nṋe ndi kho tea u takuwa ndi yo vula bannga kana account, ine vha ḓo vha ḓo dzhenisa khayo tshelede kana u mbulungela khayo tshelede ya uya tshikoloni na na na na uri eyo bannga vha ḓo kona u i shumisa musi ndo no vha zwikoloni vha tshi kho rumela tshelede.

Ita uri na vhathu vha banngani kana vhathu vha ne nda khou dzhia khavho heyo ḽounu vha vhe na fhulufhelo kha nṋe na musi ndi tshi khou dzhia tshelede isina vhukono ine vha zwipfha uri hoyu muthu u khou humbela u kho ita khumbelo ya masheleni ane anga si a swikelele nga tshifhinga hetshinoni tshine ra kho mufha tshone, mara ngauri ndi muthu ane a ri tshila nae tshifhinga tshoṱhe ri a ḓivha uri hoyu muthu ra mufha tshelede u a kona u vhuisa tshelede yashu murahu nga tshifhinga, kana tshifhinga tshe ra mugivhela tshone uri a vhuise tshelede yashu tshi sathu swika kana u fhira.

Akhaunthu ya bannga ndi garaṱa ine muthu a i shumisa u vhulungela khayo masheleni awe kana ane ine a i shumisa u hola kana u rumeliwa muholo wawe khayo.

Ndi u dzhiya maguṅwe a muthu sa izwi musalauno ri tshi vho tshi sedza ra wana uri musi u tshi khou vula akhaunthu kana bannga nga founu a si kanzhi vha tshi nga u humbela uri u vhe ma zwikunwe zwa zwanḓani vha ṱoḓa tshifhaṱuwo fhedzi.

Zwi nga nṋe ndi nga ḓi pfha ndo leludzea zwithu zwinzhi kha nṋe zwo leludzea nga maanḓa ngauri a si kanzhi hune vha nga wana muthu a tshi kho dzhia tshelede kana ḽounu ya banngani a si na mushumo nayo. Vhunzhi ha vhathu ri dzhia loan ri na mushumo nayo kana ri tshi kho zwivhona uri nyimele i khou ri kokodza uri ri ya haningei ro dzhia ḽounu, ri ḓo badela nga zwezwo zwiṱukuṱuku zwine ravha nazwo.

Ndi uri arali tshifhinga tshe vha mpha tshone tsha u badela loan iyo, tsha ri tshi tshi swika vhori a thi a thu fhedza loan iyo kana i khou balelwa u badela hu itea mini.

Nṋe ndi nga eletshedza khonani yanga uri musi a tshi khou ita khumbelo ya ḽounu kana ya u hadzima tshelede kha hadzima tshelede ine a vhona uri u ḓo i swikelela kana u ḓo kona u i badela a i fhedza nga tshifhinga.

Ndi uri mobaiḽi money yo leludza zwithu zwinzhi u fana na u renga muḓagasi, u badela maḓi, na dzi akhaunthu u renga zwiḽiwa ra kona u a kona u renga zwiḽiwa nga founu zwa ḓisiwa hune na dzula hone.

Nda ndi tshi nga ṱoḓa u vhulunga khadi dza mavhengeleni, khadi ya banngani na tshelede yeneyo ṱhukhuṱhukhu ine nda ḓovha ndo i fara nga tshanḓa.